Merogo e e apewang metsotsong e mennye kgotsa o sa e apeye gotlhelele, fa e sa apewa thata e boloka dikotla tse di botlhokwa. Merogo e e apewang bogolo, dikotla tse dingwe di ka latlhega. Merogo eo ka e jang e sa apewa thata ke le tlhotlho, e leng sepinatšhe, carrots le komkomore, cucumber, mme o tshwanelwa ke go e tlhatswa pele ga o ka e ja.

Diapole di tsaya mengwaga e le mebedi go ya go e le mene go simolola go dira maungo. Di batla serame, nosetsa ka metlha, mme o nne le pelotelele ka gonne maungo a a ntseng jalo a tsaya nako go dira, a tsaya nako go gola. Dipanana di tlhoka mogote o o kwa godimo le pula e e lekaneng, nosetsa gangwe le gape, segolo-bogolo fa di sa le di le dinnye.

Peo ya tamati e batla mmu o o nonneng, o o sa emeng metsi. Di tlhoka letsatsi le le tletseng, diura di ka nna tharo go ya go tse robedi. Jala peo mo serapeng ka botlalo, mme o khurumetse ka mmu o monnye. Nosetsa letsatsi le letsatsi, tsenya compost-e kgotsa fertilizer jaaka NPK go nonotsha semela. Bofa ditlhare mo kgokgweng, mo dithokgweng gore di seka tsa wela fa maungo a gola.

Maemo a a siametseng rooibos-e ke pula e tlhoka selemo le letsatsi le le tletseng, mmu o sa emeng metsi. E gola botoka mo mafelong a a nang le dipula tse di kwa tlase. Tlhatlosa ditlhare tse dinnye morago ga dikgwedi di le tharo go ya go tse nne. Nosetsa ka bokete fa e sa ntse e le nnye, mme o tlogele fa di godile. Nako ya go e roba ke ngwaga tse pedi go ya go tse tharo morago ga go e jala. Dirisa didiriswa tse di bogale jaaka dikere.

Ga e na caffeine, e na le di-antioxidant-e, e sireletsa mmele mo malwetseng jaaka bolwetse jwa pelo le kankere. E fokotsa kgatelelo ya madi, e thusa mo go rurugeng ga mmele. E ka nowa ke bana, bakodi le basadi ba baimana.

.Maemo a loapi, dipula tse di sa tlhomamang, mogote o o feteletseng le serame se se feteletseng. Rooibos-e ga e rate . Tharabololo ke go dirisa ditlhare tse di ikanyegang mo mogoteng kgotsa komelelo, thoma mekgwa ya go boloka metsi jaaka drip irrigation-e.

Phetogo ya bosa, dipula tse di sa tlhomameng, go tlhaselwa ke malwetse a mašwa, dikgwedi tsa serame kgotsa mogote o o feteletseng, le go tlhaselwa ke diboko jaaka fruit flies.

Go dirwa dilo tse di kgethegileng tse di nang le tatso e e tlhomogileng, go diriwa fruit , fruit ladder kgotsa dried fruits. Di na le boleng jo bo kwa godimo mo mmarakeng go oketsa madi a balemirui, go fokotsa tatlhegelo ya maungo, go bula mesebetsi mo ditlhopheng tsa basadi le bašwa.

Dipanana di jewa thata ka gonne ga di ture thata, di kgona go beiwa lobaka lo loleele, di tletse potassium-a, gape di jalega botlhofo. Le diapole, apole di na le tatso e e monate le diphetogo tse dintsi, di tletse fibre le vitamin C. E nngwe ke avocado, e e nang le mafura a a siameng.

Letlhotlho, e leng sepinatšhe, se gola ka bonako. Se tletse Calcium, O le vitamin A le vitamin C, e.g e ka jewa e sa apeiwa. Le tamati ke nngwe e e jewang thata ka gonne e dirisiwa mo dijong tsa letsatsi le letsatsi. Annyane di omeletse, di omelela sentle, di kgona go beiwa lobaka lo loleele di sa bole. Le carrot, carrot e na le, e tletse vitamin A.

Mabele a dithoro di ka lengwa mo maemong a a thata. Di lwantsha komelelo le loapi le le sa tlhomamang ka gore ga di batle metsi a mantsi. Di thusa go tsweletsa temo e e tswelelang, di nonontsha mmu ka go sa ka siwa mo teng morago ga thobo. Mabele a na le fibre le protein-i a siametse batho botlhe, a dira borotho le dinkgwe.